Nṋe ndi humbula nga ṅwaha wa twenty ten musi hu na hu na World Cup fhano Afrika Tshipembe nṋe ndi vhona zwo sia zwo ḓisa tshanduko nnzhi nga mannḓa fhano Afrika Tshipembe na u takula nga mannḓa ikonomi ya vhoriṋe. Tshifhinga tsha tsha tsha tsha dzi bola tsha World Cup twenty ten ho ḓo shanduka zwinzhi nga maanḓa kha shango ḽa vhoriṋe na zwithu zwinzhi ra kono u zwi swikelela zwe ra vha ri si nazwo.

Vhunzhi ha vhaswa vha a zwi funa uya mitamboni fhedzi wa wana uri vha khou shaya tshelede ya vhu transport kana ya vhuendi uri vha kono u fhedza vha tshi khou swika afho mitamboni iyo. Zwino zwo ralo ndi vhona uri ndi khwine u tshi vha na na vhuendi vhu ne u wa wa ḓi ṋekedzela u hwala vhaswa uri vha kono u ya mitambo ni nga zwifhinga zwa mitambo vha sina sa songo vha songo badeliswa.

Ndi vhona nyimbo dzi tshi vha ṱuṱuwedza nga mannḓa uri vha tambese nga mannḓa zwine vha khou tamba zwone, dzi vha dzi nga dzi a vhafha mannḓa manzhi ngori nyimbo dzo itelwa u nyanyula.

Nṋe ndi vhona hu tshitshavha tsha rugby, rugby fhano South Africa ina vhatevheli vha nnzhisa nga mannḓa vha vha vhatshena zwino ndi vhona tshi tshi nga vha thusa u alusa ikonomi nga mannḓa ngori vha a kono u tamba uyo mutambo vha dovha hafhu vha vha na u wina nga mannḓa kha uyo mutambo.

U ya nga ha nṋe ndi ya vhona vha tshi vha na thikhedzo khulwane nga maanḓa vhathu vha vha ṱuṱuwedza uri vha tambese mitambo ine vhavha uri vha ya i konesa i ngaho sa dzi tshese na miravharavha and u wana vha tshi kona nga mannḓa iyo mitambo i tamba nahone vha tshi bvelela zwavhuḓi wa wana vho dzhia dzi namba wani hu vhone vho rangaho phanḓa kha iyo mitambo.

Ee mikhuvha iyi i ita uri musi thimu i tshi tamba muthu a kono u takala a ḓi pfha ena vhathu vha fanaho nae na u pfhesesa nḓila ine mita mitambo ya fhaṱa vhutshilo nga vhuthihi arali ni tshi takalela thimu yaṋu ni nga wana lufuno na nyofho zwi tshi tshimbila zwavhuḓi zwa ita uri mutambo uvhe wa vhukuma nahone wo khwaṱhaho.

Mitambo ya vhaswa ingavha i ngavha mutheo wa mveledziso ya tshitshavha, ngani? I ita uri vhathu vha ṱangane vha kone u pfhesesana na u shuma na u shuma vhoṱhe kha nḓila i tshi bveledza lushaka zwavhuḓi ndi u tikedza vhaswa vha tshi bvela phanḓa vha tshi takalela mitambo vha tshi dovha vha vha vharangaphanḓa vha matshelo kha lushaka.

Ee u ya nga ha nṋe ndi vhona mitambo ya kha inthanethe i si na na vhukhakhi zwi tshi ḓa kha mutakalo wa muvhili wa muthu, mitambo iṅwe na iṅwe i vha i na nyonyoloso yayo ende i na mutakalo ya mbuyedza nga kha muvhili wa muthu.

U ya nga ha nṋe miṱa mutambo une vhathu vha funesa wa kha inthanethe ndi mutambo wa bola wa league ine vha i vhidza Primea League, vhunzhi vhathu vha tevheledza u mutambo uyo u itela uri vha vhone thimu dzine dza khou tamba mashangoni a seli.

Nga nṋe ndo no ḓiwana ndi tshi khou tamba dzi video games, ndi tshi khou tamba game ine vha i vhidza Call of Duty. Tshenzhemo yanga ndi ya uri iyo game i takadza vhukuma nahone u vha u tshi khou tamba iyo game u tshi tou nga u shangoni ḽa vhukuma na zwine wa vha u khou tamba zwi na tshenzhemo zwa dovha zwa vha na vhungoho, u vha u khou vhona zwine zwa vha uri zwi a itea fhano ḽifhasini.

Tshenzhemo yanga musi zwi tshi ḓa kha sia ḽa dzi video games, ndi vhona zwi zwithu zwavhuḓi ngauri u vha u tshi khou tamba na muṅwe muthu ane a vha uri u tshila u nga iwe, ane a ḓo u tshaḽenzha u fana na muthu muṅwe na muṅwe, hune zwa sia u tshi khou tamba iyo video game u tshi vha na nḓivho ya uri u khou tea u tou tamba wo ḓilugisela uri wine iyo game.

Fhethu hune vhathu vha ya kha inthanethe musi vha tshi ṱoḓa u tamba mitambo kha inthanethe ndi kha apuḽikhesheni ine vha i vhidza Playstore hune u ya kona u wana mitambo yo fhambananaho ine ya vha uri i a ṱoṱolosa muhumbulo. Kha Playstore u ya wana mitambo minzhi ine vhathu vha vha uri vha ya i tamba zwi tshi ya nga kha shango ḽoṱhe u ya nga vhuphara.

U ya nga ha nṋe ndi vhona mutambo wa Euro Truck wo fanela kana u ṱuṱuwedza vhathu uri vha u ṱambe ngauri uyo mutambo u vha na nḓivho ya u thusa vhathu uri vha ḓivhe milayo ya badani, uri badani musi vha tshi khou reila mimoḓoro yavho vha tea u tevhedza zwifhio ngori uyo mutambo u vha u na zwiga zwa badani zwoṱhe nga vhuphara. U tshi dovha wa korekulula muthu arali o ita vhukhakhi musi a tshi khou tamba iyo game badani uri a ḓivhe uri musi na matshelo a tshi ita vhukhakhi a ḓivhe uri vhukhakhi uvho ndi vhufhio, zwine ha vha uri iyo game yo katela kana i tamba zwi tshi ya nga kha zwine ha vha uri ndi zwa vhukuma zwine zwa itea fhano ḽifhasini.

Musi ndi tshi khou tamba game kha inthanethe nga ha nṋe ndi downloader iyo game nda khonekhitha tshithu tshine vha tshi vhidza uri ndi Wi-Fi, iyo game i shumisa Wi-Fi ya uri ndi kone u tamba kha inthanethe na vhaṅwe vhathu vhane vha vha uri vha ḓo vha vha khou tamba iyo game.

Nga ha nṋe ndi u ya nga ha nṋe ndi vhona zwi songo lugela mutakalo wa muthu uri a tou ṱwela a tshi khou tamba dzi game kha inthanethe kana o komolela maṱo kha tshikirini ngori izwo zwithu zwi a vhaisa maṱo a muthu zwi ḓa na kha mutakalo wa muthu. Zwino muthu u tea u ita a tshi awela tshiṅwe tshifhinga u fhirisa u ṱwa a tshi khou tamba iyo mitambo uri a sa fhedzisele a tshi khou ṱangana na thaidzo yo vhaisala maṱo.

Tshifhinga tsha u takadza tshe nda ḓiwana ndi tshi khou tamba game kha inthanethe ende musi ndi tshi khou tamba iṅwe ya dzi game ine ya vha uri ndi a kona u amba na vhathu vha ḽino shango nga vhuphara kana muthu u Amerikha kana u Yuropa kana u gai kha ḽeḽo shango a vha khaḽo. Ndi a kona u amba nae ra kona u tamba iyo mitambo ri tshi khou vhambedzea kana ri tshi dovha hafhu na u ṱuṱuwedza na uri ri ite zwifhio. Ndo vhona hezwo zwithu zwi tshi ntakadza vhukuma ngori ndi a kona u tamba na muṅwe muthu musi ndi tshi amba nae a mpfhesesa na nṋe nda mu pfhesesa.

Mitambo ine vhana vha vhuponi hanga vha i tamba zwiṅwe ri dzi vhidza duvheke kana mudzumbamo, u tshi wana vha tshi imba dzi nyimbo dzine ha vha uri dzi takadza vhukuma dza dovha hafhu dza nyanyula, dza dovha hafhu dza vha ṱuṱuwedza na kha zwinzhi vhutshiloni zwine zwa fana na u, khuhu, makumba mangana, muthu a kona u vhalela zwine zwa sia vha tshi khou guda dzi mbalo nga kha vhutshilo zwa dovha zwa ṱuṱuwedza uri vha gudese nga maanḓa arali vha sa ḓivhi dzi mbalo vhutshiloni.

U ya nga ha nṋe ndi vhona zwi songo fanela u fhedza tshikhala tshilapfusa u tshi khou tamba mitambo kha dzi ṱhingo thendeleki ngori zwi ya na masiandaitwa asi avhuḓi kha mutakalo wa muthu zwi a sia muthu maṱo ono vhaisala zwa dovha zwa gogovhadza na muhumbulo wa muthu wa hangwa nga zwinzhi zwine wa kho tea u zwi ita wo lavhelesa luṱingo thendeleki u tshi khou tamba mitambo iyo. Zwi vhaisa maṱo a muthu lune zwi a fhedza a tshi vho to ambara mangilasi a maṱo nga nṱhani ha u ṱwa wo lavhelesa tshikirini tsha founu zwa dovha hafhu zwa sa vhe zwavhuḓi na kha beṱiri ya founu ngori a i lalami i a ṱavhanya ya lovha.

Nṋe puḽatifomo dzine nda dzi shumisa musi ndi tshi tamba mitambo online ndi puḽatifomo dzi ngaho dzi play store na puḽatifomo vha i vhidzaho game loft na puḽatifomo ine vha i vhidza call of duty.

Ndi geimi dzingaho ya chess na dzi geimi dza vho candy crush na dzi geimi dzingaho vho call of duty afha ndiya ndi na mbuyelo ya uri ndi a vha ndi khou ṱuṱula muhumbulo zwi tshi ḓa khou ṱavhanya u humbula na u ṱanḓavhudza muhumbulo na u kona u dzhia tsheo ya uri ndi ita zwifhio..

Ee ndono vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou fhaṱa vhukonani musi ndi tshi khou tamba mutambo online he ndavha ndi kho tamba na vhaṅwe vhathu ri tshi ṱuṱuwedzana uri a ri tshimbile roṱhe ri ite hezwi noni ri shumisane ri farisane uri ri kone u wina mutambo uyo. Hezwi zwa ri gudisa uri musi ritshi kho shumisana na vhaṅwe vhathu a ri shumisane roṱhe nga tshifhinga tshithihi ri dzulelane u humbudzana uri ari ite zwi tevhelaho roṱhe ri ite zwifhio ri ite na zwifhio.

Geimi ine nda i funesa musi ndi tshi khou tamba mitambo online ndi geimi ine vha i vhidza call of duty iyi game ndi game ine ra vha ri tshi khou tou tamba zwo to tshaḽenzhana na vhaṅwe i tshi to vha khomphethishini ri tshi vhulayana ritshi thuntshana nahone hu shumiswa vhuṱala na tshikili tsha uri muthu u a kona u tamba. Hezwi zwi khwaṱhisedza u fhaṱa vhukonani kha nṋe ngauri ri a gudisana zwikili uri ri tshimbile so ri sa siane murahu ri vhe tshithu tshithihi hone ri ri ri dovhe hafhu ri tikedzane musi ri tshi ṱangana na nyimele i konḓaho.

Masiandaitwa a si a vhuḓi ane anga bvelela kha laptop yanga ndi a uri i nga freezor kana ya soko dzhema dzhema ngori i ḓovha i tshi kho lemeliwa ya dovha hafhu ya vha slow ya ongolowa musi i tshi i tshi i tshi phurosesa zwithu zwa dovha hafhu zwa nga affect na kana zwa huvhadza na memori wayo zwa dovha hafhu zwa nga huvhadza na na na windows ya fhedza itshi vho khoraphutha.

Nṋe ndi vhona ungari ndi zwithu zwi ngaho network ngori network wa wana itshi yo shavha arali u tshi khou tamba game online kana mitambo online zwi amba zwori u ḓo ima hanefho u vhuya u swika network yavho i tshi vhuya kana ya u bvisa nga ngomu ha iyo geimi wa to dovholola hafhu mathomoni nga nṱhani hori netiweke i ḓo vha yo shavha. Fhedzi hu si na netiweke dzi games dza online a dzi tambi i to yo dzima ya dovholola mathomoni zwine zwa sia zwi tshi khou fhambanyisa na vhaṅwe vhane vha khou hune vha kho tamba navho dziṅwe khaedu ndi dza musi founu i tshi sokou ima ya freezor arali founu yau i ṱhukhu i songo lugelwa u tamba iyo mitambo.

Khombo dzine dza nga bvelela musi muthu a tshi khou tamba mitambo iyi ndi khombo i nonga ya founu musi beṱiri ya hone i tshi vho tou fhisa vhukuma lune ya nga fhedza i tshi vho thuthuba kana ya fhedza i tshi vho tshinya zwithu zwingaho tshikirini ya vhulaya biṱiri ya founu i si tsha dovha ya shuma.

U ya nga ha nṋe ndi mutambi ungaho sa chess kana dzi candy crush ngori mitambo i yo ndi mitambo ine wavha u tshi kho ṱuṱula muhumbulo u tshi khou fhaṱha maluvhi au uri u ṱavhanye u humbula u ṱavhanya nahone u ṱavhanye u ḓivhe uri u khou dzhia decision u khou dzhia decision ya vhukuma nothi ine ya vha uri i ḓo u isa mulingoni.